Boikwetliso bo thusa hore ho seka ba bobebe hore mafu a mangata a o tshware jwalo ka mafu a sefuba, mafu a kang a tshwaetso, jwalo ka chicken pox, jwalo jwalo. Boikwetliso bo thusa hore mmele wa hao o dule o otlolohile, o sa utlwe bohloko, masapo a thapolohe le mesifa ya hao, le yona e otlolohe.

Bekeng e nngwe le e nngwe, re ka kgetha letsatsi le le leng leo re ka etsang hore bana ba etse dipapadi kapa ba ikwetlise sekolong. Hore ba tle ba kgone ho tlwaela hore dipapadi ka kapa boikwetliso ke ntho tsa bohlokwa tse etsang mmele o dule o le mafolofolo. Ebile le bona ba thabela ho phela kapa ba thabela ho bala dithuto tsa bona hore ba atlehe bophelong.

Nka rata ho ba bolella hore ho ikwetlisa, o etsa kelello ya motho e dule e hlabollehile ebile e nahanne ka ntho tse ngata tseo a ka ntshetsang bophelo ba hae pele ka tsona. Hape e thusa mmele wa hae o dule o otlolohile o le mafolofolo ebile o matlafetse.

Nka o fa leele le reng, nka ngwana hao o tsamaye le yena o lo mo shebisa dipapadi tse fapa fapaneng. Ha o qeta, o tla bona hore ke efeng a e thabelang haholo ho feta tse ding. E be o ya sekolong sa hae o ya ba botsa hore ana e be ba na le yona na? Ha ba e na le yona, o ba jwetse hore o ka thabela hore ngwana hao a qale a bapalle sekolo papading eo.

Ke ile ka ba beha fatshe mme ka ba hlalosetsa hore papading e nngwe le e nngwe, ho na le mohlodi mme ho tlamehile ho be le ya hlolwang. Ka hoo, ha o hlotswe papading ya kajeno, o amohele mme o sebetse ka matla hore mohlang hobang dipapadi hape le wena o be mohlodi kapa o be mohlodi ka mora papadi tse ding tse tla bapalwa kamora eo.

Motswalle, maobane ho ne ho kene filimi eo e ratang haholo ya masole television-eng. Empa ha ke a ka ka kgona ho e shebella hobane ntate wa ka o ne a shebelletse bolo ka nako eo filimi eo ya ka e bapalang ka yona. E itse ha ke fihla sekolong ka jeko, bakgotsi ba ka ka ofela ba bang ke a ba qoqa ka ke ha ke utlwile bohloko haholo hobane nna ha ke a ka ka kgona ho e shebella.

Nna papadi eo ke e ratang ke papadi ya chess. Mme papadi ena e na le di-piece tse tsheletseng tse sebetsang ka sepheo le morero. Papadi ena e thusa hore kelello ya hao e hlabollohe, mme o kgone ho nahana ka matsapa kapa o nahane mekgwa e mengata eo dintho di ka etswang ka yona. Papadi ena hore o e tsebe, o lokela hore o e bapale kgafetsa kgafetsa. Mme ka kgola bekeng oe bapale habedi kapa hararo hore e tle e dule ka kelellong.

Eya ke a dumela hobane dipapadi di etsa motho a kgone ho ba le kelello e hlaphohetsweng. A kgone ho nahana matsapa kapa mawa a mangata hore ntho e le nngwe kapa bothata bo le nngwe bo ka rarollwa jwang hore re fihlelle ntho e nepahetseng e tla thusa setjhaba.

Nna thatohatsi ya sehlopha sa ka sa naha ke Siya Kolisi. Ka nnete mohlankana eno o mpapalla papadi eno ha monate ka makgethe. Ditlhodisano tse ding tsa matjhaba tseo ke di ratang ke tsa tennis le tsa bolo ya maoto.

Motswalle, ho ba le dipapadi le lelapa la hao, ho monate haholo hobane re kgona ho buisana le be le nako le lelapa. Mme le natefelwe le le bang fela ho se motho ya founung kapa motho ya buang le metswalle ya hae. Ke nako ya lelapa mme le tsheha le le mmoho. Hape dikarete di thusa hore bana ba tsebe mental, mme ba pase haholo metseng kapa dipalong tseo ba tla di etsa ha ntse ba hola.

Ho boloka tjhelete ha o reka dintho tsa sehlopha sa hao, o hloka hore o reke ntho tsa sehlopha tse ngata ka nako e le nngwe. Hore ba tle ba kgone ho theolela tjhelete.

Ho sheba phone nako e telele ho kotsi hobane ho etsa mahlo a omelle a be bohloko. Mme hona ho etsa hore motho a qetelle a hloka ho kenya diborele hore a tlo kgona ho bona hantle. E leng ntho e kotsi e sa batleheng ha motho a ntse a batla ho tswela pele ka bophelo ba hae.

Ke tlo ikwetlisa ka matla hore, mohlang ho thweng batho ba batlang ho kenela sehlopha seo, ba iponahatse dipapading hore ba bone hore a na ba etse ba papadi eo kapa ha ba e tsebe. Le nna be ke le teng ke bontsha bokgabane ba ka ba papadi eo. Hore ba tle ba kgone ho nkgetha, ke ye ke lo bontsha hore ke a e tseba papading ena matjhabeng a mang.

O itse ho ikwetlisa ke ntho ya bohlokwa haholo. Haebane motho a sa batle hore a tsofala ka pelenyana. O itse ho ikwetlisa kgafetsa kgafetsa ho thusa hore mmele wa hao o dule o le motjha nako e telele. E re le ha dilemo ntse di nyoloha, wena o bohehe o ntse o le motjha o le motle.